Nonjabulo, ungathatha umshwalense wemoto ozokusiza ikakhulukazi uma ngabe kungaba nengozi endaweni yangakini njengoba indawo yangakini yaziwa njengendawo enezingozi kakhulu, noma izingozi ezenzeka njalo. Ngakho-ke ungathatha umshwalense ongakwazi ukuthi usheshe ukhokhe uma ngabe kungenzeka ingozi ngakini.

Izinto eziyisisekelo zomshwalense wempilo okuhlanganisa khona izinhlobo zezinqubomgomo, izinketho zekhava kanye nokuqokwa kwabahlomulayo . Izinto ey'balulekile okufanele uzicabange, lapho ukhetha umshwalense wempilo, kumele ukhethe umshwalense wempilo ozokwazi ukuthi uwukhokhele nyanga zonke, ungeke weqe inyanga ungakhokhi. Ngoba lokho kuzophazamisa izinhlelo zepholisi yakho. Ukhethe futhi umshwalense ozokwazi ukuthi imali ungakwazi ukuyikhipha uma ngabe kukhona okwenzekayo empilweni yakho. Ukhethe umshwalense ozokwazi ukuthi ufake nabanye abantu ngaphansi kwakho.

Yebo ngake ngafuna izinzuzo ze-UIF ngaphambilini ngoba, umsebenzi engangiwenza wabe usuvalwa kahle kahle inkampani engangiyisebenzela yayivalwa ngakho-ke umqashi wabona ukuthi kungcono sithole i-UIF ngoba inkampani yayivalwa.

Uma ngabe sibheka izikhathi zokulinda kubahlinzeki bomshwalense abahlukene bomngcwabo. Abanye ulinda amahora angu-twenty-four. Amanye ulinde amalanga amathathu noma amalanga amabili. Umehluko kokubalulekile ezikhathini zokulinda kanye nemithelela yazo ukuthi, kuhle ukuthatha umshwalense onesikhathi sokulinda esifishane ngoba uma ngabe kuhambe ilunga lomndeni ekhaya, noma izinsizakalo okumele zifezwe. Ngakho-ke uma ngabe uthathe umshwalense ozokulindisa isikhathi esifishane, ungakwazi ukuthi usizakale uma ngabe sekuphumile izimali.

Inqubo yokufaka isicelo se-UIF. Uphatha umazisi wakho, uphathe incwadi ephuma kumnini wenkampani eshoyo ukuthi, ngabe isicelo se-UIF nisifakelani? Uyobe-ke usuhambisa emahhovisi akwa-department yabasebenzi. Lapho uzotholakala khona ngokusizakala.

Umbono wami mayelana ngamakhadi okukweleta. Ngibona wona amakhadi engenayo inkinga, kodwa inkinga iba kithi thina bantu ngoba sibe sesifuna izinto ezingaphezulu kwethu. Kanti futhi sifune nezinto ngoba nakhu sifuna ukuzisebenzisa ngendlela engafanele. Futhi-ke ama-credit card, ngathi ungawathatha uma ngabe ukwazi ukuthi uzowakhokhela kanjani, ungavele uyothatha ikhadi lokukweleta ekubeni awusebenzi futhi awunayo imali yokubuyisela imali.

Uma ngabe ufuna ukuyovula i-akhawunti yasebhange. Njengoba ungumuntu oqalayo ukuyovula i-akhawunti, ngingakucebisa ukuthi ukhethe uhlobo lwe-akhawunti leli ongeke udinge ukuthi njalo ngenyanga ukhokhe izindleko zekhadi ezihamba phezulu kakhulu. Kepha ukhethe i-akhawunti ezokwazi ukuthi uyikhokhele kahle njalo ngenyanga. Ungakhethi futhi ibhange elikhokhisana inzalo enkulu. Kepha khetha ibhange ozokwazi ukuthi ukhokhe kahle kulo.

Abahlinzeki babeka isikhathi sokulinda kumshwalense womungcwabo ngenxa yokuthi nabo kumele bathole imali ezokwazi ukuthi isize uma ngabe sekukhokhelwa amapholisi abantu. Njengokuthi angeke namhlanje ufake umuntu kwipholisi kusasa uma esedlula emhlabeni bese uyakhokhelwa. Kepha, kufanele umuntu umfake kusanezinyangana ukuze ipholisi izovuthwa.

Umsebenzi angaxoxa nomqashi mayelana nokubhalisela kwe-UIF angakwenzanga. Ebese-ke umqashi usuyomubhalela incwadi azoyihambisa emahhovisi azokwazi ukuthi uma ngabe ehambise le ncwadi, abasebenzi bakwa-UIF bezokwazi ukuthi bamsize.